Ntho ya pele ke ne ke ka botsa motho eo hore na ke hobaneng a biditse koloi a tseba hore hana tjhelete. Ka boitshepi le ka hlompho haebane hore ho na le bothata kapa bothata ba mannete, ne ke ka leka ho mo thusa ka tsela e lokileng. Empa haebe hore ho hlakile hore wa iketsetsa ne ke ka mo report-a ho app, ke mo post-e ho app hore ba bang ba mo tsebe ba ska pheta, ba nka di request tsa hae haebane ke motho a tlwaetseng ho etsa jwalo nka mo repotela maponeseng.

Ha nka ke le motho wa bofelo ho theoha beseng mme ke bone mokotla wa tjhelete o tletseng ditjhelete le dikarata. Ke ne ke ka nka mokotla oo ke o ise ho mokganni wa bese kapo ofisi ya khampani ya dibese. Ke hlalose hore ke fumanne ka morao wa bese. Tjhelete le dikarata hape dikarata tse di nka thusa ho tseba mongwe wa mokotla oo mme hape le lebitso le nka tholahala hore le teng mohlomong re mo founele monga wa mokotla.

Bana ba ka, ha le ka kgetha ho sebedisa di taxi tsa Uber kapo Bolt ke kopa le nke boikarabelo le boitelo. Le hopole hore polokeho ya lona e tla pele, le seke la amohela bareki ba sa hlakang kapa le ba le fang maikutlo a sa lokang. Ka mehla le arolelane tsela eo le yang le batho ba lona le batho ba tshepahalang, le sebedise di-safety features tsa App jwalo ka GPS Tracking le emergency button.

Motswalle wa ka ke ne ke palame taxi ya sekorokoro. Taxi eo e le kgale e ntse e ntsha modumo o sa tlwaelehang mme ditulo di ne di robehile, tse ding ditulo di sa tshware hantle, difestere e le nngwe ya tsona di sa kwalehe moya wa ka ntle o kena ka hara koloi. Le ha ho le jwalo, ke ile ka qobella ho mamella hobane ke na le potlako mo ke yang teng.

Diterene le diporo tsa terene ha di ka lokisiwa hantle, di nka tlisa phetoho e kgolo bophelong ba batho. Tsela e ntle ya ho di lokisa ke ho ntlafatsa diporo hore di be tse tshireletsehileng. Ho lokisa diterene tse senyehileng le ho eketsa nako ya ho tsamaya ka nepo.

Dumela ke a le amohela. Tekete ya ho ya Limpopo ke three hundred and fifty. Bese e tsamaya letsatsi le leng le le leng ka hora ya seven o'clock mantsibuya e tloha mona Johannesburg Park Station. Bese e nka metsotso e seng mekae e eme Polokwane, Makhado le Thohoyandou, ho isa moo o yang teng. E fihla Limpopo hoseng ka hora ya half past five hoseng.

Eya ke nahana hore kgwebo ya bahahlaodi makeisheneng a rona e nka atleha haholo. Bahahlaodi ba nka natefellwa ke ho bona bophelo ba nnete ba batho. Ba reke dimpho, ba je dijo tsa setso le ho ithuta ka setso sa rona.